Bank-a ya cell phone-u e nthusa thata. Ke kgona go romela madi go tswa mo yone, ke kgona go changer PIN ke dirise PIN e nngwe, kampo ga card ya ka e latlhegile ke dirise yone bank-a ya cell phone-u e ntlhage thuso.

Tota ga ke bone gore batho ba le bantsi ba itse. Ke dire sekai ka nna, ke tle ke a nna mo seemong seo, ke sa itse gore nka kgona go ya go kopa meputso ya UIF jang. Ka jalo ke ne ke bereka konteraka e leng gore tshotse six months, ka jalo ke ne ke sa itse gore ke a kgona go bona meputso eo. Ke itsitse nako e setse e fetile gore ke a kgona go kry-a meputso eo, ka jalo ke bona go le botlhokwa gore gonne le kitso e e neiwang batho, gore ba kgone go itse gore ba kgona go kry-a meputso ya UIF.

Tota UIF e botlhokwa gonne ga go fitlha nako ya gore tiro e fele, moputso o o thusa thata, o botlhokwa thata.

Tota ga se gantsi bo mme ba kopana le mathata ga ba ikwadiseditse meternity benefits, ga e le gore ba bo ba tladitse dipampiri tsotlhe tse di tshwanetseng. Bothata bo simolola ga e le gore modiri ga go nele dipampiri tsotlhe tse di tshwanetseng, ka jalo o simolola o nna le mathata.

Tota go ya ka nna ke bona e se botlhale e le ruri, ke go ipakela dikoloto fela le go ikokeletsa mathata.

Tota ga ke akanye gore go tlhokega tse di oketsegileng go ruta batho ka meputso ya malwetse. Go ya ka mokgwa o ke naganang ka teng ke bona go na le ditsela tse dintsi, tse e leng gore batho ba rutilwe ke ga meputso ya malwetse go fitlha jaanong. Ke nagana gore batho ba na le kitso e ntsi ka ga malwetse le meputso ya yone.

Ga ke sa kgone go dirisa karata yaka kwa motšhining ke boela ka fo gare, ke ile go kopa thuso gore o mongwe wa badiri a tswele kwa ntle a kgone go tla go nthusa, gore ke kgone go ntsha madi kwa motšhining.

Bo mme ba tshwanela go itsise bathapi ba bone gore ba mo mmeleng. Ke selo sa ntlha se e leng gore ba tshwanetse ba se dire, gore modiri wa gagwe a kgone go ipakanyetsa nako eo mme o tlabe a ya meternity ka yone. Go botlhokwa gore gonne puisano gareng ga modiri le mothapi, gonne tsotlhe di ka bakangwa ke tirisano mmogo ya bone.

Tota hela ga e tla mo mading ga gona tsala. Ga e tla mo go tsa kgwebo tse di kopanyang madi, ke tla go tlhalosetsa jaaka go tshwanetse, jaaka ke tlhalosetsa mang le mang yo o dirang kopo ya kadimo ya madi.

Ke kgona go ipela madi a me ke a tseye ka nako e ke a batlang ka o ne ke a bee, ka nako e ke batlang go a baa ka o one. Tota ke a dirisa nako nngwe le nngwe ga ke batla go a dirisa, ka jalo ke phetogo e ke e ratang ka mobile banking.

Ke tswa ke sa itse gore ke dinako di fe tse nka kopang meputso ya malwetse mo UIF, ke sa itse gore ke tla simolola kae.

Ke tlhoka U nineteen le dipampiri tsaka tsa matsalo, mme ke tshwanetse ke ye kwa labour ke tsamaise ditokomane tse. Ka jalo le mothapi waka o tshwanetse go nnela ditokomane, tse ene a di tladitseng gore ke kgone go ya go dira kopo ya tuelo ya UIF.

Karata ya mokoloto ke karata e e leng gore e tla e na le madi mogare, mme madi a teng a bo a na le dinamanyane mo godimo. E fela madi a teng o a nelwa ka tumelano ya gore o tla duela dinamanyane tseo. Karata ya teng o e dirisa gongwe le gongwe, o reka sengwe le sengwe, ka nako nngwe le nngwe e o batlang go e dirisa ka yone. E fela madi a teng a boela morago a na le madi a mangwe mo godimo. Karata ya teng o ka e bona wa ya ko bank-eng e o e dirisang, kampo bank-a e nngwe le ga o sa e dirise wa ya wa dira kopo gore o kgone go bona karate eo.